Motoho ke o rata haholo. Haholoholo jwang o bodila, ke hodisitswe ka motoho o bodila ke nkgono wa ka. O na o ritela mme a ka o beha a o ritela a o behe beke. Beke e latelang re je motoho o bodila. Ke o rata haholo hobane hoseng ha o tatile haholo, o easy hore o ka o ja, mme ha o pheuwe ha monate, o tshelwa lebese kapa rama kapa peanut butter. Ke motoho o re hodisitseng ono, re tena re ba baholo re ba ba kana ka baka la motoho ono. O monate haholo, re bana ba Basotho, re hodisitswe ke bo nkgono. Jwale motoho ke ka hoo ke o ratang haholo, mme le thirty minutes e ngata haholo hore o ka pheuwa. Ten minutes it's enough, motoho wa rona o tla be o butswitse.

Ho bohlokwa haholo ho pheha dijo tsa mekete ya rona ka ntle hobane, ka ke bontsha setso sa rona. Mme ha re rate ho tswaka setso sa rona le sekgowa. Re phehela ka ntle mme re phehelang teng re bitswa leifong, ebile leifo la rona ha re le tjhentjhe hangata. Mme re tlwaetseng ho phehela teng, re dula re phehela teng. Mme dijo tsa rona ha re di tswake-tswake re tshele bo di spice di eng. Re dula re di tshela letswai hobane ke dijo tsa setso, moo baeti ba tla utlwang dijo tse fapaneng teng, le tse ba di tlwaetseng kapa tse bona ba di phehang malapeng a bona. Mme, ke ho bontsha hore re latela setso sa rona hakakang ha re pheha dijo tsa rona ka setso, re di pheha di le jwalo feela.

Haeso re Basotho, mme re dumela badimong. Re dumela hore setso sa rona ke sona se re hodisitsweng. Rona re hodisitswe ke baholo. Mme ho latela setso sa rona, ke ho bontsha hlompho le boikokobetso bathong ba baholo ho rona. Ee re dumela hore re tlamehile re nne re hlabe, nako ena le yane le ho leboha ka ho hlaba ho etsa meketjana ka nku kapa ka pudi. Ke ho bontsha hore re Basotho, re etse moqombothi wa rona. Ehlile ra le fenya, ra le kgina lengwele moqombothing ha o tluwa teng. Mme ho nowe, ho ketekwe hammoho. Ke dumela hore ke ho kopanya batho, le ho bontsha lerato bathong, le ho bontsha badimo ba rona hore ha ra lahla meetlo. Re bana ba Basotho.

Ho bohlokwa haholo ho tseba ka dinaha tse ding le dijo tsa bona. Hobane hona jwale dinako di tjhentjhile ha o sa tshwana le nakong yane ya pele, me ne le hore makgowa a nyalana e le makgowa feela. Nakong ya hona jwale le rona ma Afrika Borwa ba batho ba batsho, re ntse re kgona ho nyalwa ke mefuta e fapaneng. Jwale ho bohlokwa haholo ho taste-a dijo tsa batho bana ba ba ba mafatsheng a mang. Hobane le bona ke batho ba e leng hore ba rata ho taste-a dijo tsa Afrika Borwa. Jwale ho bohlokwa haholo hore re tsebe dijo tsa batho ba bang di jowa jwang, ebile di jwang. Ebile meetlo ya bona ya dijo, e jwang. Le hore ba keteka meetlo ya bona ka dijo tse jwang. Ho bohlokwa haholo ho tseba ha batsi ka meetlo e meng kapa merabe e meng kapa mafatsheng, dijo tsa mafatshe a mang.

Ke phoso haholo ha batho ba se ba re etsetsa mefuta ya rona ya diphahlo, hobane theko ya teng, kapa texture ya teng, kapa ka moo lelapi la rona ne le le le letle ka teng se le tla le fetohile. Mme ho bohlokwa haholo hore batho ba kgaohane le ho senya di-brand tsa batho ba bang. Hobane ka tsela eo ke ha ho senya moruo wa Afrika Borwa. O re senyetsa monyetla wa hore le rona dinaheng tse ding di kgone ho reka ho rona, hobane ba se ba kgahlwa ke tsane tse etswang mane. Ene o fumane hore diphoso di ba ngata haholo. Mme e qadile China taba ena, e qadile ka hore ba nke, ba kope ka mokgo re etsang dintho tsa rona tsa botjhaba ka teng. Ba di etsa tsa bona, haholoholo jwang diaparo.

Ho hodiswa ke bo mme, hothwe mme o tshwara thipa ka bohaleng, mme ha o bona mme wa hao a etsa mosebetsi o motle wa ho hodisa ngwanana, mme ngwanana a boetse a tlo kopuwa e be mosadi wa sebele. Ke dithupello tsa hao tsa ka tlung ha o le mme. O ruta ngwana hao hlompho, o ruta ngwana hao boitshwaro. O ruta ngwana hao hore monna o tshwarwa jwang, o ruta ngwana hao hore lelapa le ahuwa jwang. O ruta ngwana hao hore ha o le mosadi, o tlamehile mathata a hao o se a ise ka ntle. Ka tsela eo, lelapa la hao le tla be le haholo. Mme o hodisa mosadi wa sebele, o hodisa mosadi wa hosane, re mo hodisetsa, re hodisa mme wa hosane a tlo hlokomelang bana ba hae ka sebele. Mosadi ke mosadi ka ho tshwara thipa ka bohaleng.